Okumele kwenziwe ukugwema lokhu ukuthi i-Uber ne-Uber umnikazi we-Uber noma umuntu eshayela i-Uber abe nesibhamu. Futhi lokho kwaziwe ukuthi wonke umuntu oshayela i-Uber unesbhamu.

Okwaba kuhlungu kakhulu engakubona noma okwakudabukisa engabona kwenzeka ebhasini elihamba ibanga elide. Ukuthi kubekhona iphasenja elathola izindaba ezibuhlungu sisagibele lona ibhasi. Lathola iy'ndaba ezikuhlungu zokuthi umama walo usevele wadlula emhlabeni. Ekubeni lelo phasenja lalisendleleni ukuyobheka umama walo esibhedlela isekude nasekhaya.

Nginomuzwa wokudumala nokuthukuthela emva kwalesi sigameko ngoba ngibona engazathi le ngozi ibangagwemeka. Ukuba umgodi lo osemgaqweni wavalwa ngesikhathi kubikelwa abaphathi noma iziphathimandla zikahulumeni.

Amanana aphezulu omshwalense angeke azabe nomthelela esinqumeni sami sokuthenga imoto. Ngoba imoto vele iphuma egaraji isinawo imshwalense, kuyimpoqo loko. Ngakho-ke, noma ngabe amanani aphezulu kuyafuneka ukuthi imoto ngigcine ngiyitholelile umshwalensi ebese ngiyakukhipha konke sekuhlangene nemoto.

Kuyiqiniso ukuthi iningi labashayeli bamatekisi ayiwulandeli vele imithetho yemigwaqo. Lokho siyakubona zinsuku zonke uma ngabe sisebenzisa wona amatekisi noma sisezimotweni ezi-private. Ngakho-ke, umbono wami uthi abantu babashayela amatekisi noma osomatekisi kubalulekile nabo ukuthi bahloniphe imithetho yemigwaqo, ukuze bengeke baze badume kabi ngale ndlela.

Ngizoqala ngokupakisha amanzi, kube ijusi noma i-drink, kube ukudla okuma-snacks noma ama-fruits izithelo. Ebese kuba khona nokudla okuzosuthisa noma ngabe ukudla okunenyama. Koda kulo kudla akufanele kube khona ukudla okusheshayo ukubola njengokudla okudinga ukufudunyezwa, kungaba ukudla okusheshayo njengophaya noma izinkwa.

Ngincamela ukuhlala phakathi nendawo uma ngigibela itekisi ngenxa yokuthi uma ngase kuthiwa kuyenzeka ingozi ngingathanda ukuthi ngibe phakathi nendawo. Ukuze imoto meyihlangana nale enye imoto eyobe yenza nayo ingozi noma mayiginqeka. Kube ukuthi ayisheshi ukufika kumina i-impact yokushayiseka kwezimoto.

Ngiqala ngokubuza ukuthi ukhona yini udokotela esitimeleni noma unesi ekuyibona abazi kangcono ngendaba yokukwazi ukuthi nesimo esifana nokuquleka. Uma engekho ngiyobe sengibheka abadala ngibuze nasebantwini ukuthi umuntu singamenze njani. Uma bengekho futhi ngiyamuqaqa izingubo ezingathi zimukinyile, noma izingubo mekuthi umbathe kakhulu ngimushayise ngomoya.

Kungafanele ukuthi ngenze olunye uhlelo lokuthi ngigibele amatekisi noma ngithole imoto ezokwazi ukuthi izongilanda ingithathe ingibeke emsebenzini ngokuphepha.

Ngake ngahamba ngebhasi ngisuka ePortshepstone eSouth Coast, KwaZulu-Natal ngiya eGoli edolobheni. Endleleni ngangihamba ngiphethe ifoni yami ngilalele izingoma, ngibuye ngizicishe zingoma. Ngibheke ngingene kwi-inthanethi, ngingene kuma-social networks, ngibuye ngizumeke, ngibuye ngiphaphame. Ngibuye ngibheke emawindini ubuhle bendawo ezahlukahlukene ngaze ngayofika ngidlulisa isikhathi kanjalo.

Ngikhetha ikhwantamu ngoba ikhwantamu ihlalisana kangcono kunesikwele. Isikwele asisajwayelekile esikhathini samanje. Ngikhetha yona ikhwantamu noma ngabe inini uma ngabe ngizogibela itekisi. Nempahla esisuke siyithwele ihlala kangconywana etekisini yekhwantamu.

I-MyCiti Bus iyihlobo lwamabhasi elikuthatha likubeke lapho osuke ufune ukuya khona. Uya-book-a online noma uthole ithikithi ezitolo ezithile.

Izitimela zibanjezelwa yibona abagibeli bazo izitimela ngokuhluleka ukugcina isikhathi sokugibela isitimela. Kugcina isitimela sime endaweni eyodwa isikhathi eside. Lokhu kungalungiswa ngokuthi abantu uma bengagibele ezitimeleni befike ngesikhathi esesidlule lesi ekusuke kuvunyelwene ngaso bashiwe isona isitimela, sidlulele phambili ngokushesha.